Izaguga zasemakhaya angiboni ukuthi zithola usizo olufana nezaguga zasemadolobheni. Noma kunjalo, kodwa uhulumeni uzamile eminyakeni eyedlule ukwenza impilo yasemakhaya ibengcono. Ngalokho noma izaguga zasemakhaya zithola usizo lwezempilo olungafani nezaguga zasemadolobheni, kodwa ziyaluthola usizo. Engikholwa ukuthi okubalulekile ilokho ngaphezu kwakho konke ukuthi lukhona usizo abalutholayo noma lungafani nalolo olwalezaguga, zasemadolobheni.

Okubalulekile ukuzivikela kuyisifo sofuba, ukuthi abantu bazi imigomo nezindlela lesi sifo esithathelana ngayo. Njengokuthi uma umuntu ekhwehlela mase efela phansi isikhwehlela sakhe, engasimbozi ngomhlabathi, lokho akuvikelekile. Nanokuthi umuntu uma ekhwehlela kumele evale umlomo ngendololwane. Abantu kumele bajwayele ukugeza izandla uma beqeda ukukhwehlela. Nanokuthi kumele bavakashele umtholampilo njalo njalo ukuhlolela isifo sofuba, ukuze bazokhona ukusinqanda singakasabalali umzimba wonke.

Izithiyo eziningi ezivimbela ukusebenziseni ubucwepheshe ezindaweni zasemakhaya ukutholakala kukagesi. Ugesi awufinyeleli kuzo zonke iy'ndawo zasemakhaya, kanti namanzi ngobunjalo futhi, awafinyeleli ezindaweni eziningi zasemakhaya. Ubuchwepheshe obuningi budinga ugesi. Uma ngenza nje umzekelo, i-inthanethi, i-inthanethi izodinga ugesi ukuze kusebenze kahle konke.

Uhulumeni, alukho ushintsho alwenzayo ukunakekela iziguli ezihlala emakhaya ngenxa yokuthi imitholampilo ayinakekelwe. Odokotela bancane, kanye nomhlengi, nomhlengikazi bancane futhi, inamba yabo, inani labo alanele ukusiza wonke umuntu ngesikhathi. Uhulumeni uhleli uneke izandla, ayikho into ayenzayo, ngalokho. Ekugcina sekuholela ekuthenini umphakathi ungasizakali ngendlela okumele usizakale ngayo. Uhulumeni kumele engeze inamba labo , inani labo dokotela, nenani labo mhlengi nabo mhlengikazi.

Okubalulekile nemibuzo ebalulekile ongayibuza mayelana nemikhiqizo yokuqeda ubuthi emzimbeni, ukuthi imaphi amakhambi ahlanganisiwe uma kuthathwa leso, uma kuthathwa lowo mkhiqizo lowo. Ngenxa yokuthi imizimba yabantu ayifani, eminye imzimba yomuntu inalokhu esikubiza nge-allergy reaction, okungukuthi umzimba womuntu awuhambelani nesithako thizeni esisetshenzisiwe, uma kwakhiwa lowo mkhiqizo. Umuntu kumele azi ukuthi umzimba wakhe uhambelana nasiphi isithako.

Ngokwami, akekho umuntu engimaziyo noma engikhe ngamubona, kodwa ngolwazi lwami enginalo, angiboni ukuthi kuwumqondo omuhle ukusebenzisa imithi yeSintu kanye nemithi yesiLungu, ngenxa yokuthi le mithi yonke ayifani, and ithakwe , futhi ithakwe ngendlela engafani. Kungadala umonakalo thizeni emzimbeni womuntu mhlawumpe umuntu agcine esekhubazeka or kubhebhethekise isifo lesi umuntu azama ukulwa naso. Ngenxa yokuthi amakhambi angagcina elwa wodwa emzimbeni womuntu.

Uhulumeni angasebenzisa lokhu esikubiza ngama-mobile clinic ukusabalalisa imithi ezindaweni zasemakhaya. Ngoba emtholampilo yasemakhaya akuwona wonke umuntu okhonya ukufinyelela khona ngenxa yey'ndawo eziqhelelene zokuhlala kanye nesimo sezithuthi ezinganele kahle. Kubalulekile ukuthi uhulumeni abe nama-mobile clinic, la azokhona ukukunikeza khona abantu basemakhaya imithi yonke abayidingayo.

Izinselela eziningi ezibhekene nezibhedlela zikahulumeni ukuthi. Abantu baningi kakhulu, izibhedlela azikhoni ukusiza wonke umuntu, kanti futhi nalabo abokufika kuleli, ibona abagcwele kakhulu emtholampilo, kanti abayibhadali, abayikhokhi nentela futhi ngaphezu kwalokho.

Bengingakwenza kube wumgomo ukuthi, wonke umntwana ozalwayo ongumfana, angaphumi emtholampilo engasokiwe. Uma ezalwa emva kwey'nsuku mhlampe mhlawumpe uma ngenza umzekelo emva kwezinsuku ezintathu ezelwe umntwana, ahambe ayosokwa. Ukuze kuzoqinisekisa ukuphepha kwakhe mayelana nezifo ezithelelana ngokocansi.

U-anti wami njengoba sazi sonke la, singamalunga omndeni ukuthi uhlala yedwa, futhi akekho umuntu omsizayo, kanti futhi akasebenzi. Nami sekungaphezu kwamandla ami ngoba isimo sempilo siyabiza manje. Ngicela ukuthi ningisize njengomndeni wonke umuntu akhiphe u-two hundred, two hundred, two hundred uma kuphela inyanga khona sizokwazi ukuthengela u-anti ukudla, kanti futhi sokhona nokukhokhela umuntu ozomusiza, amuwashele amuklinele nasendlini futhi.

Okubalulekile ukuthi abantu baziswe ngobuhle nobubi bokusebenzisa izivimbela, izivimbela nzalo, ngenxa yokuthi umuntu kumele athathe isinqumo esihlonzile futhi esiphusile ngoba enolwazi oluphelele. Kungakuhle ukuthi abantu batshelwe ukuthi kuhle ukusebenzisa izimbela nzalo ngenxa yokuthi abantu sebebaningi kakhulu emhlabeni kanti nesimo sempilo asikho kahle manje, impilo ayikho lula, zonke izinto ziyabiza, ukudla kuyabiza, ukugqokisa iy'ngane kuyabiza. Kanti futhi nemisebenzi ayitholakali, ikakhulukazi kula mazwe angaphandle, ase-Afrika ngoba ubugebengu bumoshe kakhulu izimpilo zabantu kanye nokunakekeleka kwezimpilo zabantu.

Ubungozi ukuthi yonke le mkhiqizo ayihloliwe. Ingaba nobungozi obunzima kakhulu obungamosha impilo yomuntu, obungaholela ekuthenini umuntu agcine eseshona noma elahlekelwe impilo yakhe.